Iye, kuyenzeka bonyana abanye nabadla ukudla okuphuma ebhlegeni kufike ngabathandisisi emzimbeni yabo. Kufike ngaphakathi kungahlali kuhle, bese kuveza iinlonda namkha amabala emzimbeni.

Iye, ziyawukhulisa umnotho wenarha yekhethu, ngombana sikghona ukuthatha lokhu esikumile kwethu, sikuthengisele amazwe angaphandle. Ngenani eliphezudlwana kwelethu.

Ngokufafaza namkha ukuthela umuthi okukhandela iinlwane ekudleni iintjalo.

Ngombana inyanga kaNobayeni, inyanga lapho abanengi bathola khona iim-bonus, umali ikhona. Inyanga yemvakatjhi. Lapho imindeni eminengi ihlanganyela khona, kudingeka isitjhebo nkhaya. Yingakho zithengwa kakhulu.

Kufuze afuye lezi zebisi, ngoba zona zikhiphe imikhiqizo eminengi. Phakathi kweebisi kungaphuma uyitjhizi nebhodera nokhunye.

Yokuthoma yitamati. Yesibili lamula. Yesithathwa ibhanana. Yesine umengo. Yesihlanu ipenapula.

Kungombana adingeka khulu, kodwana eyimvelo kancani. Ngoba wona avela ehlobo kuphela nakutjhisako.

Iye, kuliqiniso.

Kufuneka amaphepha akhombako ukuthi ifuyo leyo ngeyakho. Ngombana ifuyo yetjiwa khulu ngesikhathesi.

Awa, kuya ngokuthi inesikhathi esingangani ikhona nokuthi beyidlani.

Kugandelelwe ukulingana kwemirholo. Kube namahlelo wokufundisa ngekozokulima. Kube namahlelo wokuqeqesha ngekozokulima.

Ngokukhuphula amasotja womzimba. Nangokurhelebha ukulwa amalwele emzimbeni.

Ingazuza khulu, ngombana bangathengisa ngenani eliphezulu. Edlula leli elithengisa ngalo ekhaya.

Kufuze batjheje isimo sezulu ngombana sinomthelelo omkhulu phezu kwefuyo.

Kuziphatha kuhle ngombana makutjhisa khulu iintjalo zithola amandla kukhula nokwanda.

Kufuze zilawulwe ngibo abosomaplasi, ngombanyana kungibo abanelwazi lezinto ezifunekako eplasini.

Isiza ekukhuleni komnotho. Nangokukhula kwemathuba womsebenzi. Nangokuthengisa ngaphandle kweenarha.

Akusilula ngombana inarha yekhethu isalawulwa ngurhulumende namakhosi.

Bazithanda khulu ngombana ukudla sekuyabiza ngeentolo. Ngokulima uyalonga. Namathuba womsebenzi ayavuleka.

Yokuthoma yi-aloe vera. Ezinye yisitjalo ekubizwa ukuthi ma-peppers esihlaza, esitjheli nesibomvu.

Ukuminza namkha ukucwila kwabantu nabentwana. Ukungahlanzeki kwawo amadamu kungabangela ukufa kwefuyo esele amanzi lapho.

Siphathwa ngokuhlola ubungozi esibuyo. Nangokufumana umhlengi weenlwana. Bese usihlalisa endaweni ahlanzekile. Nangokuthi ulandelele ukuphola namkha ukululama kwaso.

Nase ihlanganise iinyanga eziyisthupha ukuya kwezibunane. Ngombana inyama yakhona kufuze idliwe isathambile.

Ngombana ibisi linezakhamzimba eziqakathekileko. Ibisi uyakghona ukwenza ngalo imalingena. Ulithengisele abanye abantu. Ngalokho kuvuleka amathuba womsebenzi ebadlalini bemaplasini.

Kufuze ayihlabe, ayilahle. Ngombana inyama yefuyo egulako ayikalungi emzimbeni womuntu.

Iye, zikhona.

Awa, awakahlanzeki ngombana indawo engihlala kiyo ihlala abantu beenkolelo ezihlukahlukene namalimi ahlukahlukeneko. Yeke woke umuntu nakafika edamini wenza ikolelo yakhe. Abanye idamu babona kuyindawo efihlekile for ukulahla izinto njengamaleyira wabentwana.

Lisiza ngokukuphamandla mawuzilolongako begodu likusize ngokuvikela emagciwaneni.

Kungabangelwa linani olibizako mawuthengisa amabele nayikoroyi. Nendawo le ohlala kiyo ukuthi ingangani ngokomnotho.

Ngiyalisela begodu ngilegome nento ethileko.

Ukuthi sigubhe amanzi ngaphasi komhlaba. Nokuthi sizebenzele amadamu ama-reservoir sizokukghona ukubeka khona amanzi wokuthelelela amasimimu.

Singazivikela ngokutjala imithi emide. Engavala amadamu, awanikeze isithunzi bonyana ukutjhisa kungahlaseli khulu ngaphakathi kwamadamu.

Akukakatelekile kodwana Kona kuzokusiza ngombana isomiso sirhelebhe ifuyo idinga amanzi.

Iye, ngikhengezwa ngawo.

Iye angakghona. Uthenge izinto zokutjala uzenzele yakho intoni ekhaya, utjale khona.

Kuzomsiza khulu mhlazana ifuyo ahlaselwe kugula noma isimo sezulu sitjhintja phezu kwefuyo.

Iye, kulungile khona zizokukghona ukukhula kuhle emzimbeni.

Yi-apula, yikhabe, yispinatjhi umrorho, yi-cucumber, lipiyere.

Iye, kunekghonakalo nabayidla khulu.

Iye, kukatelekile ukubeka ipilo yomberegi or yomsebenzi phambili.

Ngaziphilisa ngokuthengisa inyama yakhona noboya bakhona.

Kungabi neensetjenziswa ezifaneleko.

Ngeyekosini nesitjhaba ngombana ngibo ebebahlala kulendawo, ntangi urhulumende nekhamphani zifika bafumane ubukhosi nesitjhaba zihlala khona.

Ukuzivulela zikhambe, kodwana zingayi endaweni esilaphazekileko.